ku hlayisa mali loko ri etindhawini ta le ku fambafambeni hi maendzo i ku, ti dyondzisa ku u nga xavi xin'wanyana na xin'wanyana lexi u xi navelaka kambe xava lexi xi nga xa nkoka. Loko u twa ndlala xava lexi nga ta ku xurhisa hi nkarhi wolowo ku fikelela nakambe u ze u twa ndlala. na loko ku ve ku ngheniwa kun'wanyana ka ku ri ka hakeriwa, ti dyondzisa ku ri wena u ti hakelela u ri wexe u nga hakeleli ni vanghana.

hi ku vona ka mina i ku mathekisi ya hatlisa swinene, naswona ya hlayisekile hikuva ku nghena mani na mani. Mi va mi tele a swi olovanga ku munhu a nga rhobiwa kumbe ku khomiwa nkunzi, inkomu.

ku ya hi mina byi nkoka, hikuva byi pfuna munhu ku ri a nga rivali ekaya ekaya ra vona kumbe laha a humaka kona hi ndhavuko.

ku ya hi mina i minkarhi yo fana na vo Good Friday na makhisimusi inkomu.

a ndzi se tshama ndzi famba hi xitimela, hikuva ndhawu leyi ndzi tshamaka ka yona ku hava switimela.

Ku ya hi mina i ku mfumo wu fanele wu thola vanhu lava nga ta tirhela etindhawini ta switichi leswaku va hamba va ku kula thyaka na vo rindza vanhu naswona va tlhela va veka na ti-dust-i bin-i to chela thyaka eka tona leswaku ndhawu yi ta tshama yi basile.

loko a ndzo kuma nkateko wolowo, xo sungula a ndzi ta ya etikweni leri va ngo i Luxemboug. Luxemboug i tiko leri ndzi twaka ri vulavuriwa hi vanhu vo tala ku ri swa rihanyo swi kahle ngopfu na mali ya kona leyi tirheriwaka yi kahle ngopfu naswona i tiko leri nga hlayiseka swinene, a ri na vugevenga. Hi rona tiko leri ndzi navelaka ku ya ka rona kumbe ku tshama ka rona.

Hi ku ya hi mina a ndzi ta ku loko munhu a famba emadorobeni a xiyaxiye laha a fambaka kona, naswona a nga hlamuli munhu loyi a nga n'wi tiveki. Naswona a nga fambi hi ndlela leyi a nga yi tiveki. A tiyisise leswaku u tshama a khomelele xikhwama xa yena laha a nga veka mali, na tiselulafoni kona.

ku ya hi mina switirhisiwa leswi lavekaka eka swiporo leswikulu i tinsimbhi to tiya na gezi.

ku ya hi mina lexi ni xi tivaka ku hambana ka switimela swin'wana na Gautrain, i ku xitimela lexin'wanyana xi lehe swinene, naswona swi famba hi swiporo swa swona ntsena. Gautrain i xitimela lexi nga leha xi nga lehangiki ngopfu, naswona xa tsutsuma. Xi na rivilo ri kulukumba ku tlula xitimela lexi xin'wanyana. Naswona xi famba hi xiporo xa xona.

Ku ya hi mina e-hailing yi ve na nkucetelo laha va kotaka ku pfuna munhu loyi a lavaka ku ya ndhawini yo karhi hi nkarhi wa yena va tlhela va n'wi fikisa laha a yaka kona. Va n'wi teka laha a nga kona va tlhela lava n'wi fikisa laha a nga kona hi nkarhi wa yena. Leswi swi tsandzaku va mathekisi ku swi endla.

hi ku ya mina a ndzi ta tsakela leswaku muchayeri wa thekisi a miyela ku kondza a fika laha a yaka kona. Hikuva mabulo loko munhu a ri ku chayeleni, a karhi a burisana na na loyi a nga tshama ekusuhi na yena swi endla leswaku a nga ha chayeli kahle. U ta bayiziseka ivi ti-chance-i ta ku ku va na nghozi ti va henhla swinene. Se ku ya hi mina a ndzi ta tsakela ku ri hi miyelelana ku kondza ku fika laha hi yaka kona leswaku hi ta hlayiseka.

Vutleketli tindlela leti tolovelekeke i tibazi tithekisi, switimela na swihahampfhuka na swithuthuthu.

Ku tshama u hlayisekile eka ndhawu leyi u nga yi tiveki i ku mi xiyaxiya laha mi yaka kona, mi tlhela mi vutisa na munhu loyi mi vonaka ingaku ma n'wi tshemba hi tindlela loko mi twa ingaku mi lahlekile. Naswona i ku mi nga vutisa mani na mani ene mi nga ti kombekisi leswaku mi munhu wuntshwa eka ndhawu yeleyo.

Mbuyelo wa kona i ku, u dyondza swo tala hi vutomi bya swiharhi no tiva swiharhi swo tala. leswaku loko xiharhi xo tani xi kwatile xi endlisa ku yini, loko xi twa ndlala xi endlisa ku yini, hi ku hambanahambana ka swona.